Mina ngokucabanga kwami ngithi uLerato akalalele abanye abalimi abadala, ngoba sebenesipiliyoni ey'ndabeni zokutshala futhi bayalazi uhlobo lwenhlabathi abasebenza ngalo. Ngakho-ke eyi, kuzoba nzima kakhulu uma ngabe esethola ukuthi ekugcineni ulahlekelwa yinzuzo.

Isimo sokuqala somhlabathi kaZenani, inhlabathi yasepulazini lakhe yayingekho esimweni esihle, yayomile, iqhekekile futhi ingenalutho ngenxa yeminyaka yokunganakwa kanye nemikhuba yokulima eqinile. Ukulungiselela, wanquma ukuthatha indlela ehlangene yokuthuthukisa impilo yomhlabathi, okokuqala akwenza ukuhlolwa kwenhlabathi ukuze kutholwe izinga le-PH. Okwesibili wangeza umquba nezitshalo zokumboza emhlabathini ukuze kwandiswe izinto eziphilayo, kuthuthukiswe ukwakheka futhi kunikeze imisoco, okunye waqalisa uhlelo lokushintshanisa izitshalo. Ukuze kuthuthukiswe ukuvunda komhlabathi, ukunciphisa izinambuzane nezifo futhi kwandiswe ukuhlukahluka kwemvelo.

Akungiphathi kahle kakhulu ngoba baningi abantu abahleli edolobheni abangenakho ukudla, mina umbono wami bengathi mhlawumbe ukunciphisa ukudla okulahlwayo endaweni kungasiza ekunciphiseni inani lokudla okumoshayo. Nokuqinisekisa ukuthi ukudla okwengeziwe kuyatholakala ukuze kudliwe abantu, mhlawumbe futhi kukhuthazwe izinhlelo zokudla ezisimeme okuhlanganisa ukukhiqizwa kokudla kwendawo. Kungasiza ekwehliseni ukumoshwa kokudla, kusekele umnotho wendawo futhi kwandise ukufinyelela kokudla okusha nokunomsoco.

Ngingasebenzisa ama-microorganisms afana namagciwane, isikhunta noma amagciwane ukuze ngilawule izinambuzane, ngisebenzise nezibulala magciwane ezifana no-neem oil . Ukuze ulawule izinhlobonhlobo zezinambuzane okuhlanganisa izintwala, izimpukane, izibungu zezicabucabu, kanjalo futhi nensipho ebulala iyinambuzane ukuze ngilawule iyinambuzane ezinomzimba othambile njenge-aphid kanye nama-mealybugs. Kanti futhi-ke okunye ukuthi-ke ngitshale izitshalo ezithile ndawonye ezixosha izinambuzane noma eziheha izinambuzane ezinenzuzo, ngiphinde ngitshale izinhlobo zezitshalo ezimilana nezinambuzane ezithile.

Izinto ezibalulekile okokuqala ukuphepha okudla, kumele uqinisekise ukuthi izinto ezisetshenziswa ephepheni zisezingeni lokudla futhi ziyahambisana nemithethonqubo efanele. Okwesibili izici sesithiyo, kumele kucatshangelwe izici zokuthiya zezinto ezisekelwe ephepheni ukuze kuvimbele umswakama, umoyampilo noma ukungcola ekuthinteni ukudla. Okwesithathu ukufuduka kwekhemikhali, kumele kwenziwe isiqiniseko ukuthi impahla asephepheni ayiwasusi amakhemikhali noma ukungcola ekudleni.

Kungangikhathaza kakhulu ngoba ngomthelela wokuvikeleka kokudla emhlabeni wonke ikakhulukazi kubantu abesengozini, kanjalo nokuzinza kwezomnotho, ngingacabangela imithelela yezomnotho yokulahlekelwa umthombo wokudla obalulekile. Okuhlanganisa ukukhuphuka kwamanani okungase kube khona kanye nokuntengantenga kwezimakethe.

Ngokwephula umjikelezo wempilo, ukushintshwa kwezitshalo kungaphazamisa umjikelezo wempilo yezinambuzane, wehlise inani lazo futhi kuzivimbele ukuthi zivumelane nesitshalo esisodwa. Nokunciphisa ukucindezela kwezinambuzane, ngokushintsha isivuno unganciphisa ukucindezela kwezinambuzane ezitshalweni ezisha usenze singangenwa kalula izihlava. Kanjalo futhi nokukhuthaza izinambuzane ezizuzisayo, ukujikelezwa kwezitshalo kungabuye kukhuthaze izinambuzane ezinenzuzo njengezinambuzane ezithwala impova. Nezilwane ezidla ezinye zemvelo ezingasiza ekulawuleni inqwaba yezinambuzane.

Izinkomba ezibonakalayo njengesakhiwo somhlabathi, inhlabathi eyakheke kahle ehlanganisiwe kahle engena umoya futhi ingene emanzini ikhombisa impilo enhle yomhlabathi. Ukwakheka kwenhlabathi, ukuthungwa kwenhlabathi okulinganayo okuxubene nesihlabathi, udaka nobumba kungasekela ukukhula kwezitshalo okunempilo nokugcinwa kwamanzi. Ukucinana kwenhlabathi ephansi kuvumela ukukhula okuhle kwezimpande, ukungena kwamanzi kanye nokungena womoya.

Ngingafuna ukusekelwa mhlambe ngifinyelele kubangani, umndeni futhi mhlawumbe nommeli ukuze ngiqonde izinketho engingaba nazo okanye ngihlole ezinye izindlela nezixazululo, njengokuxoxisana neziphathimandla noma ukufuna isinxaphezelo. Okanye ngilungiselele umndeni wami nezisebenzi ngezinguquko ezingaba khona ezizayo.

Ekugcineni isinqumo sokudla ngezikhathi ezithile zonyaka noma ukuba nazo zonke izinqumo ezitholakalayo, sincike kuloko okuthandwayo nokubalulekile komuntu ngamunye. Izindawo zokudlela zingathola ibhalansi phakathi kokuhlinzeka ngezithako zesizini kanye ngokubhekelela isidingo samakhasimende, kuyilapho zithuthukisa ukusimama nokweseka abalimi bendawo

Ukwenza ngcono ukukhiqiza kobisi uLebo angacabangela kulezi nyathelo ezilandelayo, bhalansi yokudla okunempilo aqinisekise ukuthi ukudla kwezinkomo kulunganiswe kahle, kunikeza amandla anele ama-protein kanye nemicu. Aphinde futhi anikeze ngefolishi esezingeni eliphezulu, njenge folishi noma ifulawa ukusekela ukukhiqizwa kobisi, aphinde acabangele nokungeza izithako zama-mineral ekudleni kwezinkomo ukuze kubhekane nokushoda okungenzeka. Ukulawula ingcindezi yokushisa, anganikeza umthunzi owanele kanye nomoya omncane ukuze unciphise ingcindezi yokushisa, acabangele ukufaka ama-system okupholisa njengamafeni noma ama-system e-misting. Ukuze usize ukugcina izinkomo zipholile, angabheka futhi izinga lokushisa kwezinkomo nokuziphatha ukuze abone izimpawu zokucindezeleka kokushisa.

Ukuklama imikhiqizo ehlangabezana nezidingo ezahlukene zabasebenzi ezimbonini ezahlukahlukene noma emikhakheni yezolimu, iVika ngicabangela amasu alandelayo. Mhlawumbe angenza ucwaningo ukuze uqonde izidingo ezithile nezinselelo zezimboni ezahlukene noma imikhakha yezolimo, noma aqoqe impendulo kubasebenzi nabaqashi ukuze bakhombe izindawo okufanele bazithuthukise futhi aqonde abakuthandayo. Aqinisekise ukuthi imikhiqizo ihlangabezana nezindinganiso ezifanele zokulawula, kanye nemihlahlandlela ye-PPE ezimbonini ezahlukene.